Qala kancinci ngeziqhamo, imifuno, okanye izilwanyana ozaziyo uze ufunde kangangoko unako malunga nentengiso yakho. Yenza icebo elilula leshishini uqinisekise ukuba unomhlaba kunye nezixhobo ezaneleyo uze uqale ngezinto onokuzilawula. Yiba nomonde, ukulima kufuna ixesha kunye nokunyamezela ukuze uphumelele.

Ndisebenzisa indlela ezamandulo ezikwazi uba zincede ubisi lungajiki lube ngamasi. Eyokuqala, kukugcina ubisi luhlala lubanda ngokulifaka emanzini abandayo. Okwesibini, ukulibilisa ubisi, ngolo hlobo ubulala iintsholongwane ezizawuchaphazela ubisi ukuba luvuthwe okanye ukugquma ngethawula elimanzi okanye amagqabi ukuze lipholile ngenkqubo yokufuma.

Into ebangela ukuba abasebenzi basezifama bangabinayo imali abayifumanayo xa bethatha umhlalaphantsi kukuba ngamanye amaxesha abekho ngaphantsi kwekhontrakthi ezisemthethweni nabanini beefama. Okwesibini, abanini beefama abathathi uxanduva lokuba babafundise ukubabekela imali. Abanye abasebenzi bezifama basebenza i-seasonal work ezenza ukuba imali yabo ibe ncinci le abayipeyayo bangakwazi ukuba babekelwe imali ethize. Abanye abasebenzi abanalo ulwazi lokuba zikhona ii-programs ezifana nezi provident fund bona abangazingenela bazibekele iimali zabo babe nenzuzo xa kwenzeke ukuba naxa beyeka umsebenzi bafumane imali.

Izinto endingazenza ukuba ndigcine abasebenzi bam besempilweni bekhuselekile, eyokuqala ndingabafunela ii-medical aid ezingakwazi ukuba baziafode ukuzibhatala. Okwesibini, ndingayenza ukuba ngamaxesha onke behlale benxibe iimpahla ezi zikhuselayo xa usebenza sibeke nemithetho yokuba umntu asebenze ngalo lonke ixesha enxibe izikhuseli zakhe. Enye into indawo abasebenzela kuyo nayo izawufuneka ukuba yakhiwe ngohlobo lokuba bakwazi ukhuseleka. Xa besebenza emasimini basebenzise nezinto ezibakhuselayo kwaye ngalo lonke ixesha kube nezinto ezibancedayo nabo ngokuba zibasanithayize from ukungcola ababesebenza ngako.

Isizathu esenza ukuba ndicinge ukuba nam efama ingaba nalo ithuba lokuthengisa ziinkqubo ezikhona zikarhulumente ezikhuthazela abantu bamashishini amancinane uba baveze umdiza weswekile nangendlela abanazo zokuxhasa amashishini amancinane ukuba zingene kwi-economy nabo bakwazi uba bathengise. Eyesibini indlela ezintsha zokulima nazo zizo ezingandivulela amathuba wokuba umdiza wam weswekile ukhethwe ube sexabisweni nesemgangathweni ophezulu omhle ongathandwa zii-factory naziivenkile ezithengisayo iswekile. Kungako ukuba ndibona ukuba ndingabanalo nam ithuba lokuthengisa iswekile.

Izixhobo ezingafuneka ukuba ndikwazi uba ndiqale ukuba nefama iiteletele, oomakhiwo ezifana ii-borehole zokuzisa amanzi, umakhiwo apho sawukwazi uba sisebenzele khona xa sizawusenga ubisi.

Into yokuqala engaba ngumngeni yile nto yokuba ndiqashwe ndingumntu ophuma ezweni langaphandle kodwa abantu abantu balo lizwe ndikulo abangafumananga umsebenzi. Le nto izawuyenza ukuba ndibe ngumntu ongathandwayo ngabasebenzi endisebenza nabo. Leyo ingaba yinto engayenza ukuba nasemsebenzini apho ndingakwazi nokuba ndikhule kuba ndizawukuvalelwa indlela ngabantu balo lizwe. Eyesibini, ingaba yindaba yokuba ukuba ngaba lo msebenzi endiwuqashelweyo andiwazi kuba ndiphuma ezweni apho iifama zingekho khona ingaba ngenye yeendaba ingaba ngumngeni omkhulu kulo msebenzi.